Metshameko e ke e tshamekang ke Candy Crush-e le e mengwe e e sa itsegeng, e e itsegeng mara thata-thata ke intsha bodutu ka yona Candy Crush.

Ee, ke nagana gore metshameko ya mo megaleng e fokoditse metshameko ya namane ka gonne batho ba le bantsi ba rata go nna kwa ntlong go feta go ya kwa ntle.

Metshameko e e rategang thata ke Words Problems, Candy Crush le FIFA, FIFA twenty twenty-one or twenty twenty-two le e mengwe e e itsegeng.

Electronic-ke, go na le di-game tsa go tshwana le Call of Duty, Hitman-e, FIFA, tse di tshamekiwang ka electronic-ke e re e bitsang PlayStation kgotsa Xbox. And-e metshameko eo e fokoditse taba ya gore bašwa ba tswe ba ye monateng kgotsa mminong ka gonne ba ne ba sena se ba ka se dirang.

Nna ke ithatela metshameko ya go tshwana le FIFA ka gonne FIFA ke yona e dirang gore nako e tsamaye ka potlako or kgotsa ka pele.

Metshameko e e tumileng mo inthaneteng ke Candy Crush, Words Power le yone FIFA. And go tshameka metshameko eo go batlega data gore o e download.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng, sa ntlha o tshwanetseng go se itse ke gore founu ga e ikhutse ebile le data e a fela and-e o tshwanetse gore o ka charger founu and-e motshameko o ke o ratang go feta dilo tse tsotlhe ke wa bolo o ke o bitsang FIFA, ke kgwele ya dinao e ke e bitsang FIFA.

Sa ntlha se se nyakegang, go batlega mogala o o nang le inthanete le data. Data ke yone e botlhokwa gore o kgone go e download-a metshameko eo.

Se se dirang gore batho ba tshameke metshameko bosigo ke bodutu le go se nne le boroko mo inthaneteng. Fela ga se metshameko e otlhe e batlang data, e nngwe re kgona go send-elana ka yona, re kgona go romelelana yona ka SHAREit-e kgotsa Bluetooth.

Metshameko ya mo inthaneteng e re ntsha bodutu ka gonne segologolo go ne go sena difounu tsa di-internet ebile metshameko e ne e sa itsege.

Kotsi e o ka e kry-ang mo inthaneteng ke fa o ka sa subscriber dilo tse o sa di itseng, o ka kry-a di go gogela madi a gago a airtime, tse dingwe tse o ka di kry-ang ke virus-e mo founung o ka kry-a founu ya gago e sa bereke hantle.

Batho magaeng ba tlhoka di-tower tsa network ebile ba bantsi ga ba na madi a go reka di-smartphone le network-e ga e tshware sentle ko magaeng.

Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko, nka dira metshameko e e berekisang di-voucher gore batho ba kgone go win-a madi kgotsa go boela le poelo ya go tshameka metshameko eo ka gonne gantsi re tshameka metshameko mara poelo ya gona ke gore re seka ba le bodutu fela.

Fa o ka nna lobaka lo lo leele mo screen-ing o kry-a o lebetse go dira ditiro tsa gago ebile o ka ba le bolwetse jwa matlho, bangwe ba addicted ba sa batle tiro ba lebala gore bophelo o tshwanetse gore ba le tiro ebile o socialize le batho, o bue le batho.

Metshameko ya seileketeroniki gore e seke wa ba le mathata o tshwanetse go ba o dira, fa o boa tirong o e tshameke, fa o fetsa go dira se o tshwanetseng go se dira kwa ntlong o na le bodutu o se tshameke le fa o feleletse ke boroko gore o kgone go robala o tshwanetse gore o ka tshameka go one.